Ditlamelwa tse di leng teng tse di thusang bagodi mo tikologong ya ka ke batho ba re ba bitsang di home base care, ba e leng gore ba berekela lefapha la boitekanelo, mme ba tsena mo malapeng ba leba malapa a e leng gore a na le bagodi ba ba sa kgoneng go ya kwa bookelong. Ba kgona gore ba thuse bagodi ba na ka go ba tlisetsa ditlhare tsa bone tse ba di tsayang kgwedi le kgwedi kwa lefapheng la boitekanelo.

Ke bona go le botlhokwa gore bagolo ba isiwe ko mafelong a e leng gore a tlhokomela bagodi ka gonne, ka nako tse dintsi o fitlhele ko lapeng go se na ope o ka kgonang go ba tlhokomela ka tlamelo e feletseng ka gonne batho ba bereka ba na le mabaka a bone. Mme ko mafelong a a tlhokomelang bagodi go na le batho ba berekang go ba tlhokomela tsatsi lotlhe, ba e leng gore go ba tlhokomela ke mmereko wa bone. So go ya ka nna ke nagana gore go isa bagolo ko lefelong la tlhokomelo ya bagodi ke kakanyo e e siameng.

Go tlhokomela bagodi go botlhokwa thata ka gore bagodi ba botlhokwa thata mo matshelong a rona. Bagodi ba ruta setso ka gonne ba se tlhaloganya botoka, e le batho ba e le goreng ba tshetse nako e telele mme ba nale maitemogelo a feletseng ka setso sa rona. Mme go botlhokwa thata gore re tlhokomele bagodi, fa re tlhokomela bagodi re tlhokomela setso sa rona.

Setso se re ruta maikarabelo, ke gone go teng o tshwanetse o tlhaloganye ko o tswang teng gore o itse gore o ya kae. Ka jalo batsofe ba ke buka ya botshelo ba rona, re ithuta botshelo go tswa mo bagoding re tshwanetse re ba tlhokomela ka gore ba botlhokwa thata mo matshelong a rona.

Ga go tlhokomeleng bagolo ba rona ka go bagolo ba rona ke setso sa rona ke bone buka ya botshelo ba rona, mme go ya ka ditso tse di farologaneng bagodi ba botlhokwa thata ka gonne ke bone ba rutang boammaaruri ba setso gore setso ke eng le gore re tshwanetse re itshware jang re tshele jang re je dijo tse di jang gore re kgone go phela for nako e telele.

Mo gae go na le ko lefelong le le tlhokomelang bagodi le le bidiwang Bagodi ba rona, ebile gape le ko tleliniking go na le batho ba berekang ba home base care ba e leng gore ke batswa kwa lefapheng la boitekanelo ba e leng gore ba thusa bagodi ko matlong.

Mafelo a thusang bagodi ke jaaka ko go tsone di home base care, di old age homes. Mme ba home base care ke ba batswang mo lefapheng la boitekanelo, ba e leng gore ba patelwa ke ba lefapha la boitekanelo. Mme ko di-home base care go a duelwa go ne le teng, ga le itse motsadi teng ko go na le madi a le gore la duela gore motsadi a nne ko go bone.

Thulaganyo ya puso ya gone jaanong ya go tlhokomela batsofe ke nagana gore ga ya lekana ke nagana gore puso tshwanetse e age mafelo a mantsi a bagodi ba ka nnang mo go one, ka gonne ke lemoga gore bagodi ba bantsi mo malapeng ga ba na tlhokomelo jaaka banna ba le nosi. Le bone batho ba ba berekang ko home base care ba ba tswang kwa lefapheng la boitekanelo, ke nagana gore ba tshwanetse ba okediwe ba nne bantsi gore ba kgone go thusa malapa a leng teng mo tikologong ya me.

Ke nagana gore gone e na le mo e thusang ka teng ka gonne ba kgona gore ba reke tse ba di tlhokang dijo, dilo tsa go tlhapa, jalo le jalo. Mme jaaka tšhelete e sanke e lekana, ke nagana gore puso e tshwanetse e thuse mo e ka kgonang go thusa teng. Mme gone madi a na o ne a ba thusa tota ka gonne ke madi a ba tlhokang.

Fa go na le motsofe e leng gore ga ana batho ba ko gabone kgotsa ba lelapa ba ka kgonang mo thusa, kgotsa gone mo lelapeng la gago le ka tswa la ya kwa lefapheng la social development kgotsa la ya gone kwa lefapheng la SASSA ko e le gore le kgona go tsenya kopo ya madi a pension-e mme ba tla le thusa.

Ke nagana gore madi a pension a thusa thata, ka gonne a kgona gore a thuse go rekele a bagodi ba na dijo ba kgone go di rekelwa ke bone batho ba ba tlhokomelang ba kgone go berekela le tsone ditlhare le go ba a lwala.

Mo Aforika Borwa dingwaga tse di letleletsweng gore batho ba ka go ikwadisa madi a phenšene ke dingwaga di le masome a marataro, sixty years ka gonne bagolo ba ba tsamayang mo dingwageng tseo ba ka se tlhole ba kgona go bereka ba bokoa.

Ke nagana gore lefapha la pholo le tshwanetse go ba latela kwa matlong, magaeng a bone go nne le dipalangwa tse di tsayang bagodi di ba isa kwa maokelong a gaufi.

Ke nagana gore home based workers ba ba bidiwang di home base care ba ka fitlhelela bagolo ko malapeng, ya nna bone ba ba tlisetsang ditlhare. Mme fa e le gore go na le mogodi o tshwanetseng ko bookelong go tshwanetse go bidiwe dipalangwa tse di leng teng tsa kokelo, di ba tsee di ba ise kwa mafelong a farologaneng a dipetlele.

Mo ke nnang teng tleliniking ga e kgakala thata jalo, e gaufi le morafe le sone sepetlele ga se kgakala thata yalo.

Go botlhokwa thata ka gonne go na le bagodi ba ka se kgone go tswa mo matlong ba ya kwa dipetlele, mme jalo ditleliniki tse di tsamayang tsa mmuso di botlhokwa thata-thata-thata gore di latele bagolo ko .

Ke malwetse a farologaneng, malwetsi a tshwana le bo high blood le malwetsi a tshwanang le bolwetsi jwa sukiri ka one malwetsi a gantsi bagolo ba fitlhelelang kwa ditleliniking.

Ke nagana gore ditleliniki tsa merafe tsa ko metseng di kgakala thata le baagi ebile di bikinyana ka gonne, ebile di ama baagi thata ka gonne ga ba tshwanetse ba ye kokelo ko maokelong. Ba tshwanela ke gore jaanong ba hire dikoloi tse le gore di ba batla madi a le gore ga ba na one. Ka jalo go ditleliniki tse di kgakala morafe di nna le go sa siama .

Melemo e botlhokwa thata mo balwetseng fa le malwetse a a tlhokang gore motho o nwe o ditlhare 'tsatsi le letsatsi, ka jalo fa melemo e seo wa amega mo go feteletseng ka gonne o ka feleletsa ba latlhegetswe botshelo jwa gago.